Go tleng ga ka ke gola, ne ke ithatela netball, ebile ne ke rata go , go tle go go leng ga ka, ka bona gore ke mokhutswane nka se kgone go nna , eo yang fetsa pelo. Ka ne ka tswelela go practice-a, mare e seng as , as di post tse dingwe, mara ga kentse ke gola ka rata tse dingwe tsa metshameko, ka ithatela tennis, ebile ke a ithatela hockey. Ka kry-a gore, ebile ke etsa bontle thata ko hockey, ka gore hockey ga e tlhoke gore o nne motelele. Ka e rata thata ebile, ke a tswelela ka yone until ke fitlhe ko matric. Ke e ratile thata.

gona mo metshamekong e le ngwana, ya go thusa thata ka gore, ha o tshameka metshameko o le ngwana, ya go thusa gore o exercise-e, ebile go tsamaisa madi mo mmeleng, gore madi a sa ema plek-e e one, gore o nne fit, mare gape e go ruta dilo tse di bohlokwa, gore mo metshamekong tshwanetse le bereke as team, o ka se bereke le one, tshwantse le bereke as team gore o kgone go winner, ebile e go ruta gore o berekisane le ba bangwe sentle and-e ebile o ba utlwe. Ya go thusa eo ha setse o godile, ka gore o ka , ha o le motho o ka se phele o le one, o tlhoka ba bangwe, ebile tshwantse o ithute go bereka as team le ba ba bangwe and go utlwa ba bangwe gore bareng gore o kgone go phela bophelo bo .

Ke nagana gore, go ya ka gore o bereka kae, mo go na le diphiri ke e ntle, mo gongwe go na le , e tshwanang e ka go thusa, maar ga o le motho o tshwanetse o gopole gore ke ko mosebetsing, ebile tshwantse o phele o le professional ka nako tsotlhe. Tshwanetse o gopole gore, mo ko mosebetsing ba kgona go berekisa eo, lwena be go sa nne monate. Tshwanetse o gopole gore go na le bophelo ba kwa mosebetsing, le bophelo ba kwa ntle. O sa be wa di kopantsha, a se ntho e le .

Ko sekolong se ne ke se , go ne go na le metshameko e le mentsi. Ne go na le netball, go na le hockey, go na le tennis, go na le rugby, le dilo tse dintsi. Nna ne ke itshamekela hockey, ke ratile thata.

bo thusa ikonomi ya Afrika Borwa thata. bo na le dilo tse tshwanang le di-World Cup ebile, le di-athlethics, nakwe World Cup e tlile ka fa e thusitse Afrika Borwa thata, ka madi a editseng. Ebile, le dilo tse tshwanang le bo derby tsa bolo di thusa thata ka ikonomi ya Afrika, go tla batho ba tswang ko ntle, ba tlo shebelela batho ba ka fa ba dlala bolo. Ebile eo, e thusa Afrika Borwa kgotsa madi a le mantsi. Ebile e thusa ka gore e boost-a di-tourist, ebile e etsa gore di-hotel tsa ka fa di tlale, eo e thusa ikonomi ya rona ya Afrika Borwa.

Nna ke nagana gore motshameko oa cricket-e, o ratiwa, ke gore fela ga e kry-e jaaka tse dingwe tsa metshameko, and-e gape batho ga ba itse thata ka yone. Ke nagana gore gwa nna le di-programme-e, tse rutang batho ka tsone ebile, gwa tsamaiwa mo dinageng ba bolelela bana ka metshameko eo, e tla tuma gape.